Intatheli engiyicinga uba ingumzekelo omhle ebantwaneni abangamakhwenkwe anamhlanje nguntatheli uSipho kuba uyahlekisa, uyicacisa ngendlela elungileyo ibhola.

Ndithanda umdlalo webhola kuba uyandikhuthaza futhi undenza ndizive kamnandi.

NguElizabeth. Uphume izandla kuba ziikhaphu ezingaphaa kwezintlanu azibambileyo, usoloko ekhona kwiWorld Cup yetenetya.

Yandenza ndaziva kumnandi kuba iqela lebhola lesizwe lebhola ekhatywayo ndiyalithanda kakhulu kudala ndalibukela. Ngaloo ndlela ndithi zendonwabile kakhulu.

Ezemidlalo ezikolweni ziyanceda ekuhlakuleni izakhono zabantwana ngale ndlela. Zibavula ingqondo ukuze funde oko, zibanika umdla woba sesikolweni wokufunda, zibabalekise kutshaba lwezinto olufana neziyobisi.

kuba yena into ayenzayo kukukhomba kubonakalisa ukuba abantu abangamantombazana banamhlanje banamandla, baziimbokodo.

Umntwana wam uyibone le midlalo njengento efanelekileyo, ngoko wathatha amandla asemdlalweni wawenza into ephilayo ebomini.

Lunefuthe kule nyewe kuba abantu abamnyama abakwazi ukuyifunda umdlalo weqakamba kuba abanayo indawo yokufundela khona kube kungabantu abamhlophe abanazo iindawo zokudlalela ukudlala iqakamba, befunda ndlela zonke ukulidlala. Yiloo nto bebaninzi nakwiqembu leqakamba.

Mhlobo wam, awulunganga ukuba ngumphembeli kumajelo onxibelelwano kuba loo nto ayizukwenzala mali. Awunaqinisekiso ukuba wonke ke umntu uzoyithanda le nto uyenzayo, kanti xa uye eyunivesithi uzawukwazi ukufunda into eza kufumanisa umsebenzi uqeshwe.

Abanye abazali abayixhasi into yokuba iintombi zabo zidlale umdlalo wombhoxo kuba lo mdlalo unodlame futhi ulimaza.

Ngumdlalo ophakathi koMzantsi Afrika neIndia kuba lo mdlalo waqala kwangathi i-India iyawina, iSouth Africa yaze yavuka mva.

Ezi vidiyo zifundisa abantwana izinto ezingalunganga, zivezela abantwana izinto okungafunekanga bazibone begqibele sebefunda izinto ezingavumelekanga.

Ezemidlalo esikolweni zifundisa abantwana ngendlela yokuziphatha kuba xa udlala umdlalo kunyanzelekile uqiqe engqondweni. Noko ibenza loo nto besoloko beqiqile, izimilo zabantwana zilungile.

Ibachaphazela kabi kuba abantwana bagqibela sebesilwa, abanye sebesela utywala kuba beyibone apho .

Umzali angathatha imidlalo yomntwanakhe ye-elektronikhi amxelele ukuba makamke azilolonge.

Ndithanda uTendai Ndoro kuba seyesuka ukufaka inqaku epalini engaphaya kwesentari .

kuba yena seyekore amanqaku angaphaya kweshumi kule sizini.

Ndingazama abantu abanintsi abalandela ukhasi lam lonxibelelwano. Loo nto izawundenzela imali kuba xa unabantu abanintsi abakulandelayo kumakhasi wakho onxibelelwano loo nto iye ikwenzele imali kuwo.

Ezemidlalo esikolweni ziyanceda kubantwana kuba zilula iinkono. Ziyelula inkono ngokubafundisa ukuba kufuneka uzimisele njani, kufuneka wenze njani xa ufuna into, ibakhombise nembeko.